Ndicinga uba mna eyona ikhuselekileyo yibhasi kuba kaloku zinqabile iingozi ezibandakanya iibhasi kodwa ezininzi iingozi zenzeka kwiitekisi kuba kaloku iiteksi zisoloko zihamba ngesantya esiphezulu amaxesha amaninzi.

Ngokoluvo lwam ndicinga ukuba mna ekhuselekileyo yile inedekha enye ibhasi kuba kaloku le ineedekha ezimbini ingathi xa igaxeleka engozini ibe yingozi emasikizi kakhulu leyo inothi igaxeleke kuyo.

Kunganyanzeleka ukuba ndiphinde ndijike ndiyokuthatha isipaji eso sinekhadi lebhasi ukuba mhlawumbi ndixhomekeke kwelo khadi ukuze ndikhwele ibhasi. Ngaphandle kokuba ke ndishiywe lixesha kwaye ndinayo imali endinayo ndingaske ke ndiliyeke ndisebenzise imali endaweni yokuba ndibuyele umva ndiyokuthatha isipaji esinekhadi.

Kule imeko ndinganyanzeleka ukuba ndizame into okubana ndifumane ikhadi xa kubhatalwa ngekhadi kuba kaloku umqhubi akukho nto azawukundinceda ngayo xa esithi kusetyenziswa ikhadi. Kuza kunyanzeleka nam ndizeke mzekweni ndixelise abanye abakhweli ndiyokufumana ikhadi ndizokusebenzisa lona.

Ndingamcacisela ummelwane wam ukuba makazame into okokubana athenge ikhadi aza kumane elisebenzisa loo nto iza kumnceda ukuze onge imali angasoloko ebhatala imali epokothweni yakhe, ndingamcebisa ngolo hlobo mna.

Ewe kule imeko bendiza kuziva ndinodano kakhulu xa ibhasi ebendiqhele ukuyikhwela ebamba ixesha ingalibambi ngoku ngalo mzuzu. So loo nto ingandenza into yokubana ndizive ndinodano kwaye ke ndizame ukufaka isikhalazo kwinkampani leyo yebhasi kuba kaloku ichana mna le meko.

Bendiza kuziva ndingumntu onodano kaloku kuba kaloku le bhasi bendiyithembile ukuba iyalibamba ixesha, ngoku ke loo nto nto ibiza kundenza into yokubana ngoku ndichaneke mna kwelam icala kunyanzeleke into yokubana ndifike emva kwexesha emsebenzini. Bendiza kuziva ndinodano yilo nto.

Kuzawunyanzeleka xa ndikule imeko into yokubana ndiyincame ibhasi leyo ndisuke ndibambe nokuba yitekisi ukuze ndiyofika emsebenzini.

Kulena imeko kunganyanzeleka ukuba ndicele umqhubi andimisele ndimcacisele ukuba ibhasi leyo ayiyi kwindawo endiya kuyo ndinyanzeleke ukuba ndithathe esinye isithuthi esiza kundisa kule ndawo ndiya kuyo.

Bendiza kuziva ndidanile ndikhathazekile kuba kaloku kuzawunyanzeleka ngoku into yokubana ndicele umqhubi ayibuyise ibhasi ukuze ke ngoku ndiphinde ndithathe esinye isithuthi ndikhuphe kum imali enye imali empokothweni yam. Ngoko ndibe kanti ndilahlekelwe ngolo hlobo.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo kuba kaloku abantu ebakhwelisayo nabo baleqa ixesha emisebenzini nakwiindawo ngeendawo abaya kuzo. Kuba kaloku ukuba ayilibambi ixesha loo nto iza kuchana iinkampani ezininzi ichane nabasebenzi.

Kubalulekile nokuba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo kuba nalapho loo nto iza kuchana iinkampani zininzi kwicala lemveliso, ichane nabasebenzi xa ngaba abasebenzi bengazukulibamba ixesha lokufika emsebenzini ngenxa yebhasi ephuma emva kwexesha.

Le meko ke idala uphazamiseko kwi-budget yabo abasebenzi kwaye iyabachana kakhulu kwinqanaba lokuphila kwabo ngenxa yokwenyuka kwamaxabiso eebhasi. Kuza kunyanzeleka ke ngoku into okokubana bakhuphe imali eninzi bahlawule kakhulu kwiipokotho zabo.